Gaise ke pagame sefofane, ga ke itse gore go utlwalega jang go palama sefofane.

Ee, nna ke toro ya me go ka pagama sefofane, ka gore ga ise ke pagama sefofane mo botshelong jwa me. Nka eletsa go pagama sa aeroplane kgotsa fly machine.

Ga ke itse ditsamaiso tsotlhe tsa go pagama sefofane le go ya ko nageng e nngwe, mme ke akanya gore se a tshwanetseng a se dire ke gore a reke ticket-e ya sefofane kwa boemela fofaneng jo jwa naga ya gagwe. Mme fa a goroga kwa Nigeria o tshwanetse gore le teng a ba bontshe ticket-e ya gagwe gore o tswa kae, ebile a ba bontshe le dipasa le passport-o ya gagwe. Gore ke mang, o tswa kae, lekwalo itshupo le lekwalo la mosepele gore o tswa kae, ebile o ya kae, ebile ke mang.

Ke rata ntlha ya gore dibese di tlhwatlhwa tlase, dibese di tlhwatlhwa tlase go gaisa dithekisi, ebile dibese di sireletsegile thata go gaisa dithekesi. Bese fa o a go pagama e a go emela ga e tshwane le thekesi ke nngwe ya dilo tse ke di ratang ka dibese tseo.

Mathata a karata eno ke gore e a latlhega, e bonolo go ka latlhega, ebile nako dingwe fa o tshwanetse o e dirise kgotsa o e swipe mo motšhining ga e bonagale mo motšhining o o wa dikarata.

Se se dirang gore mokgweetsi wa bese e nne yo o siameng ke gore a nne le pelonolo, a nne le pelo e telele, a nne le maikarabelo. Bakgweetsi ba dibese ba thusa thata mo maitemogelong a siameng a go ya tirong ka gore ba gorosa badirisi ba dibese ka nako ebile ba sireletsegile.

Dikotsi tse di ka diregang ke gore bapalami ba dibese ba bone dikgobalo fa batho ba dibese, bakgweetsi ba dibese ba strike-a. Mme go ya ka nna batho ba ba dirisang dibese go ya kwa tirong ba ka amega thata ka gore ba ka latlhegelwa ke ditiro tsa bone fa dibese di strike-ile ebile di sa tsamaye.

Go ya ka nna gore dibese di tsamaye ka nako ke gore re kgone go pega batho botlhe letsatsi lotlhe ba ba dirisang dibese. Fa nka ema ka dinao mo beseng nka kwalela botsamaisi jwa kompone eo ya dibese gore ne ke sa tshwarega sentle mo beseng eo ka gore ne ke eme ka dinao.

Nkile ka siwa ke bese kwa teropong nngwe e le gore ke ya mosepele o mo leele go tswa kwa porofenseng e ngwe go ya kwa go e ngwe. Mme se se bakileng gore ke seiwe ke bese ke gore ke ne ke ile go reka dijo ke sone se se dirileng gore ke seiwe ke bese.

Ee mo tikologong ya me go kile gwa nna ditshupetso tsa dibese, mme maitemogelo a me ke gore bapagami ba ne ba amega ka gore bakgweetsi ba dibese ba ne ba thuntsiwa mme fa ba thuntsiwa jalo le bapagami ba ne ba amega fa ba kgweetsi ba dibese ba thuntsiwa. Mme ba bangwe ba ne ba latlhegelwa ke ditiro ka gore dibese di ne di sa tsamaya le madi a go palama di-taxi ba ne ba sena o na.

Ke akanya gore go lebelelwa gore ke batho ba metse efeng ba dirisang dibese thata, metse e mengwe batho ga ba dirise dibese thata ba dirisa dithekesi. Ke sone se se dirang gore dibese di seka di a nna teng mo metseng yotlhe.

Koketsego ya tlhatlhwa ya bone e nkama ka tsela e sa siamang ka gore fa ba oketsa ngwaga le ngwaga jalo rona madi a re a bonang ga a oketsege ngwaga le ngwaga, a nna a eme lefelo le le lengwe fela. Jaanong e a re utlwalela tlhwatlhwa eo e oketsegang ngwaga le ngwaga eo ya dibese.

Nka lekanyetsa tirelo e e dirwang ke dibese mo selekanyo sa robedi ka gore dibese di tsamaya sentle ka nako, di tsenya batho ko ditirong ka nako, ditlhwatlhwa tsa teng di kwa tlase ebile di sireletsegile.